Ndandizama ukuthenga idatha yeWhatsApp kunesimo esasingxamiseke kakhulu siphuthuma kudingakala ukuba ndisixelele omnye wosapho lwam. Ngendlela esasiphuthuma ngayo sisibi ngayo ndandiphazamisekile kunye nasengqondweni. Ndithe xa ndithi ndifaka inombolo zocingo yam ukuze ndizothenga ideyitha yeWhatsApp kanti ndenze impazamo ndafaka inombolo ezimbini engazizo ezenombolo yam. Ndaciphaza kwahamba. Ndalinda ndancama ndilinde idatha yeWhatsApp ndixakekile uba kanye kanye kwenzeka ntoni. Ndithe xa ndibuyela umva ndithi ndiyojonga uba kutheni, kanti ndenze impazamo ndafaka inombolo eyingazizo.

Xa kuthethwa ngamaqonga okumamela umculo, u-music platforms, ndikhetha uSpotify ngoba ndibona kunguwo okhawuleza kakhulu ukuthi ufumane loo ngoma uyifunayo ngexetsha ofuna ngayo. Futhi inxenye yengxaki zam kukuba kaloku ndisebenzisa la mafowuni esimanje.

Ndandifunda umatikuletsheni kwisikolo esikufuphi nasekhaya. Ndandiqala ngqa ukungena kwikhasi lonxibelelwano elibizwa ngokuba yiFacebook. Ndaye ndaposta ndifake isithombe sam indlela abantu abandigxeka ngayo, bendigxeka indlela endimile ngayo, bendigxeka intloko yam ukuba inkulu kangakanani kunye neenyawo zam. bhulisha kakhulu zange ndizive kahle kangangokuba kunanamhlanje isahleli loo nto engqondweni yam futhi andiqondi ndiyawuze ndiphinde ndiwudlale uFacebook kwakhona ebomini.

Andicingi kumele abantwana abaselula bavunyelwe basebenzise ii-smartphones. Kutheni na ndicinga kanjalo? Yingoba abantwana zinintsi izinto ezikhoyo kuma-smartphones ezingakulungelanga ukuthi zingabonwa ngamehlo abantwana. Abantwana xa sele bephethe ama-smartphones zinintsi izinto baye bazisetshe ezingalunganga kuba . Kwaye ikakhulukazi emntwaneni osafunda isikolo ugcina esengakwazi ukugxila ezincwadini zakhe ngesikolo kuba kaloku unake i-smart phones ixetsha eliningi. Agcine sengakwazi nokwenza imisebenzi yasekhaya aphazamiseke nasesikolweni, ngakho ke akumele bavunyelwe basebenzise.

Kunokudanisa kakhulu ukusebenzisa u-AI chatbot kuba kaloku kuba khona laa ungancedakaliyo khona. Umzekelo xa ubuza into ngesiXhosa ungayazi okanye igama layo ngesiXhosa, u-AI uye ukuxelela ukuba awusazi isiXhosa wazi isiLungu kuphela. Ndicinga abanikazi bawo, inkampani yakhona, ingawuphucula ngokuthi ifake zonke ilwimi ezikhona wonke umntu ofuna ukubuza ngolwimi lakhe ukwazi ukumphendula. Yiyona ndlela abantu iinkampani zika-AI zingayiphucula ngayo.

Amakhasi onxibelelwano enza kube lula ukudlulisa nokufumana umyalezo kodwa kuphinde kube khona into embi. Bayakwazi abantwana abalamanayo iintsapho ezinintsi zixabane kumakhasi onxibelelwano. Ziyakwazi ukuhlebana, ziyakwazi ukuphostana, zizenze omnye umntu zithethe kakubi ngomnye umntu wasekhaya.

Umahluko okhoyo phakathi kukaFacebook noInstagram uFacebook ixetsha elinintsi udlalwa noba ngubani kuba kaloku wona uyakwazi ukuwudlala ngaphandle kwedatha, kuba lula kakhulu ukuwusebenzisa. Yingako ufumaniseka uba uhafu welizwe elinintsi usebenzisa wona kunye nabantwana abancinane kuba kaloku wona uyasebenziseka, kulula ukuwusebenzisa. UInstagram wona awusebenzi ngaphandle kwedatha kwaye ixetsha elinintsi oosaziwayo abadume kakhulu babo abawusebenzisa kakhulu kwaye futhi wona uyasokolisa, akulula ukuba uwudlale ungekakwazi okanye usaqala.

Mhlobo wam, angeke ndikulahlekise kwaye angeke ndikuqhathe. Baninzi abantu esibabona kuhlekiswa ngabo ngeefoto zabo esingazi zithathwe nini xetshani, phi. Uba uzokhumbula, uyakhumbula kule veki iphelileyo sihleka omnye wommelwane wethu okuthathwe ifoto yakhe enxilile edansa edanisa?